Ga ke ise ke nne le tšhono ya go palama sefofane gongwe go ya kwa mafatsheng a mangwe, mme fela, fa nka nna le tšhono eo, nka batla go etela lefatshe la America. Mme ebile tota ke a itse gore nka itumela tota-tota. Nka itumela gore e be ke lele fa nka ipona ke na le tšhono ena.

Ke a dumela, le nna tota ke toro ya me, ebile ke kgale ke ntse ke lora, ke ipona ke le mo sefofaneng, tota nka itumela, nka nna motho mo setšhabeng fa nka ipona ke palame sefofane. Mme fela le nna ke tshwana le batho ba bangwe, ke a tshaba gore ke tla ipona ke le mo lefaufaung, kwa ke bona maru. Ke bona tota go a tshosa, ga se mang le mang fela o ka se nneng boi. Mme fela ke santse ke batla go ipona ke palame sefofane, ke etela golo gongwe.

Tota dibese di siame ebile ba naganela le rona, ba ba dikobo di khutshwane ka ditlhwatlhwa tse ba di beileng, ebile dibese di bonagala gongwe le gongwe, tota fa o batla go ya kae le kae, o ka fitlhela bese e le teng ebile di a ikanyega. Ka jalo nna tota ke a kgotsofala ka dibese tse di leng teng mo toropong ya rona, mme fela tse ke sa di rateng ke gore matsatsi a mangwe go a tlala mo beseng batho bantsi mo e leng gore o fitlhela o sa kgone le go hema, se sengwe ke gore ga di ikanyege ka matsatsi a mangwe ka gore o fitlhela bese e le fa thoko ga tsela e senyegile, ba romela dibese tse di sa nnang sentle mme seo se ka tsenya matshelo a rona mo kotsing.

Mathata ao ka kopanang le one ke fa karata eo e ka gana go bereka, gongwe ya latlhega. E nngwe ke gore madi a charge-iwang mo dikarataeng tse a mantsi.

Ke fa a na le botho, a le lerato, a na le tlotlo, a sa le batho, a berekisana sentle le batho, a le pelo e e telele. Bone tota bakgweetsi ba re thusa ka gonne ba re tsaya ko ba re tsayang, e be re fitlha le ko reyang teng, re bolokesegile, ebile re tshwere le nako.

Ke dikotsi tse di tshwanang le go fisiwa ga di-bus-e. Gantsi fa go na le strike, badiri ba dibese tseno ba feleletsa ba fisa dibese gore dingongorego tsa bone di tseiwa tsia. Mme gape, fa go le seteraeke, batho ba bantsi ba tlhoka dipalangwa gore ba kgone go ya meberekong, ba kgone go ya gongwe le gongwe ko ba tlhokang go ya teng. Ka jalo, ya re ama ka gonne fa ba seteraeka re feleletsa re rwele matsogo mo tlhogong, re sa itse gore re lebe kae, gongwe dipalangwa tse dingwe di a tura.